Usapho mhlawumbi ngelinye ixesha alukho lapha kufuphi, mhlawumbi omnye uhlala kwalapha abanye bahlala kwenyindawo. Ngoku xa befuna ukudibana okanye benze babethe loo mali yokwenza loo nto mhlawumbi kusekho indawo edinga ulungiswa ekhayeni okanye kukho loo mcimbi faneke wenziwe ekhayeni, kuba lula ukuba kudityanwe ngeentloko xa xa kukho igruphu yosapho yoncola. Kuba lula nokuba bazisane kakuhle ngeempilo abaziphilayo nendlela abaphetheke ngayo kwiindawo abakuzo bedibene belusapho xa ukuloo gruphu.

Into eye ithi qatha apha engqondweni yam yeyento yestoreyiji okanye isipeyisi esingapheliyo. Ndingaze ndigcine izinto ezininzi ixesha elide ubomi bam, ndithi xa ndiyidinga ayizundityela sipeyisi noba ndiyifuna nini na ebomini naphi na. Okokuba ndikonekhthedi kwinethiwekhi kuzawuba lula yokuba ndiyifumane loo nto ndiyiseyive kuloo cloud computing.

I-speech recognition umsebenzi waso sesokuba abantu abakhubazekileyo ngokwezandla bakwazi ukuthetha nayo ifowuni okokuba ibenzele into ethile. Nokuba kubadayalela i-phone number yomntu okanye kuyiwe kuloo ndawo ithile, angasokoli.

Tata, i-DVD yinto ongasayidingiyo kwezi ntsuku zangoku kule mihla siphila kuyo. Ngokuba ngoku kukho into ekuthiwa yi-intanethi, ukuba unayo idatha kunye nefowuni esi-smartphone okanye loo laptop, okanye ithivi uba i-smart TV sikhona apha endlini ungandula ukudawunlowuda ithivi ukuba ungalunga udawunlowuda iifilimu ukuba uyalazi igama layo ungayifumana nanini na, nangeliphi na ixesha. Ukuba unedatha yeintanethi ne-network connection erayithi, kugqityiwe.

Ukuba iWi-Fi fi le yabefundi inayo ilimithi ndingatsho ndithi yinto entle leyo ngokuba abafundi bazawukwazi ukukhangela ulwazi olubanzi kwi-intanethi xa bengacacelwanga yinto abaye badibana nayo kwenye yezi ncwadi bazifundayo. Kodwa ke ukuba inayo ilimithi iWi-Fi yona kuzawuba nzima ngoba abafundi bazawuphazamiseka lula ngoba bazawungena nakwii-social network endaweni yokuba bakhangele imfundo, bafumane nezinye izinto ezikwi-intanethi ezizawubaphazamisa kakhulu bangabi nalo ixesha lokufunda iincwadi eli, balikhathalele iincwadi ezi baze kuzo.

Mna ndithi mabayincokole le nto uba bazawuyenza njani ukuba babeke iifowuni kude bahoyane xa behleli kunye babe nomthetho onjalo okokuqala. Okwesibini ndizawuthi mabakhangele into abazawuthanda ukuzenza kunye ezizawubangela ukuba xa behleli kunye kungabikho zifowuni ecamkwabo. Noba bazawukhangela engenye i-game mhlawumbi i-board games abazawudlala kunye okanye benze loo nto, bamamele nje umculo bahlale kunye ngaphandle kocofa iifowunini, Okanye babukele iimuvi kunye.

Ndathi ndisukothenga enye idatha enye evenkileni ngenye imini, i-airtime ngenye imini evenkileni. Ndathi ndisandothenga loo artime leyo ndafaka idatha, qha kwabe kufika isihlobo sam sindibalisela ngale nto yokuba kukho idatha efumaniseka inexabiso eliphantsi kunale yam kwaye ininzi ukogqitha le yam.

Iindaba zikanomathotholo ixesha elininzi ziyathanda ukuba zinto ezisandokwenzeka ngoku ngoba kunomathotholo ziba khona qho ngeyure iindaba, ezimfutshane ziba khona qho ngemizuzu engamashumi amathathu. Mna ndicinga uba bakhetha uzimamela kunomathotholo iindaba ngenxa yaloo nto.

Ndandikhe ndathi ndiaplayele umsebenzi nda-aplayela umsebenzi kwangena imeseyiji ethi mandiphinde ndibuyele kwi-intanethi ndiyoakseptha i-interview yomsebenzi ndabe ndingenayo mna loo datha. Kwanyanzelekile ukukuba ndihambile ngeenyawo ndiye ku-mall ekufuphi ndiyokhangela iWi-Fi fi ndikonekthe kuyo ndiaksepthe loo msebenzi lowo, ndabe ndingenayo idatha.

Mna ndingayicima ndiphinde ndiyilayite inethiwekhi yam yeWi-Fi. Ukuba ayikasebenzi ndiye kwii-settings ndikhangele ukusetsha automatically okanye ndisetshe iiWi-Fi nethiwekhi eziaveyilebhuli. Ngenxa yento yokuba mhlawumbi ayizikonekthelanga ngokukwayo, ayikhawulezanga yaziveza ngokukwayo inethiwekhi eaveyilebhuli for uba ukwazi ukonektha kuyo. Ngoku mna ndizawube ndiyozikhangelela ngokwam ngolo hlobo kwii-settings.